Fa o tsaya inšorense ya dipoelo tsa loso o ka botsa moemedi dipotso tse, ke bokae tuelo ya kgwedi le kgwedi, ke bokae poelo e duelang fa mongwe a tlhokafala, ke bomang ba ba ka akarediwang mo inšorenseng, ke ditokomane dife tse di tlhokegang, go tsaya lobaka lo lo kae go duela poelo fa loso lo direga, ke maemo afe a a ka dirang gore go se duele poelo.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka fa o dirisa madi a fetang a o a adimilego ke tsholofetso ya tuelo ya ngwaga, tuelo ya tshebediso ka letsatsi kgotsa ka kgwedi, melemo ya tsala e e duelelwang madi a o a adimileng. Go tila dituelo o ka ela tlhoko madi a o nang le one mo account-ong, tlogela go tsena mo overdraft-e fa go sa tlhokagale, set-a temoso ya SMS-e go itse fa madi a fedile, dirisa akhaonto e e senang le dituelo tsa overdraft.

Fa o kopana le motho yo o itseng ka forex o ka mmotsa dipotso tse, o simolotse jang go tsena mo forex go tlhaloganya tsela e e bolokegang ya go simolola, ke dipotso dife tse di tlwaelegileng tse batsetedi ba beginner ba di dirang. Go ithuta gore o di tile o dirisa ditlhopha le di diriswa dipe, go itse tse di ka go thusang ke eng se se go thusitseng go atlega, go tsaya kgakololo e e molemo? Dipotso tseno di thusa go ithuta ka tsela e e bolokegang e e maleba le e e na leng kamoso mo forex trading.

Fa o reka koloi e e dirisitsweng ka o tshwanetse go tlhalosa dilo tse di latelang, thekgo ya koloi go itse gore ke bokae ka kakaretso, palo ya madi a o adimileng e tla go bontsha gore ke bokae go senang le bone, tuelo e o tshwanetseng go e duela kgwedi le kgwedi go ipakanyetsa, tlhwatlhwa ya tsalano ke e ama kakaretso ya madi a o tla duelang, dituelo tse dingwe jaaka inšorense ya koloi registration le service. Seno se thusa go tlhaloganya boikarabelo jotlhe pele o ka dira kadimo.

Fa o na le kgwebo ya go bona letlhoko ka rente mme o tlhokofala o sa dira, dithoto tsa gago di tla tshwanela ke ba losika la gago ka molao jaaka bana, molekane kgotsa batsadi.

Fa ke le mo seemong seo ke ne ke ka dira tse di latelang, ka batla tsela e e nang le ditshenyegelo tse di kwa tlase jaaka go ya kwa bankeng kgotsa go dirisa App-e e nngwe. A buisana le mma ke mo tlhalosetse seemo mme re batle tharabololo mmogo, ka leka gape go boloka madi a a tlhokegang pele ke ne ka gape. Seno se thusa go tila go tsena mo dipitsong kgotsa go fetisa madi o sena go leba ditshenyegelo sentle.

Dumela modiri wa banka, ke batla go nna le ga le legae la mme ke sa itse gore ke reke ntlo ka kadimo kgotsa ke adime madi go ikagela. Ke ka kopa o ntlhalosetse pharologanyo ya tse pedi, ka ga ditshenyegelo, nako le melemo ya nngwe le nngwe gore ke tseye tshweetso e e siameng.

Dibanka di ka netefatsa gore di thusa batho tsaka go dira sefapha sa gore ba ithute go dirisa dibanka ka tsa mogala, gore ba itse e and-e ba be le tshedimoso ka thekenoloji le ditiregelo tse di ka ba tshwenyang gore ba be le tshedimosetso ka go dirisa banka ka tsa mogala.

Gore kopo ya gago ya go dira karata ya sekoloto e tsamaye sentle, tshwanetse o netefatse gore o tshwere dipampiri tsa bona ka moka, o a tseba gore se batla go se batlago ke eng le gore o a tseba process-e e e batlegang gore kopo ya gago e tsamaye sentle.